Ee, ho na le dipolokelo tse kgafiswang le tse sa kgafisweng. Mme tse sa kgafisweng ke teng moo e leng hore o ka kgona ho boloka tjhelete teng. Mme le nako o ntshang tjhelete teng ha o no kgafa, ha o no kgafiswa. Mme ebile o ka kgona ho qala kgwebo teng ka hara letsete le e leng hore dipolokelo tsa teng ha o kgafiswi ka hare ho lona.

Mannyeo, atjhe, o seke wa re sebetsa hampe re o tshepile. Hobaneng o sa ka ba bua hore ha o tlo kgona ho boloka tjhelete. Ho ba nkebe re ile ra kgetha motho e mong. Bona ho na jwale re setse le monna mateneng. Ha re tsebe hore na re tlo nka eng, re kopanele eng. Empa ya rona tjhelete re a e kopa. Hobane ha ra ka ra o beha sethunya hloohong nakong eo o ileng wa ithaopa ebile re o kgetha hore o tshware matlotlo a rona a stokvel. Jwale hona jwale ho tlo etsahalang? Hobane re hloka tjhelete e hona jwale. Re kopa o etse matsapa a hore o bone hore o kgutlisa jwang tjhelete ena ya stokvel.

Ke ile ka fumana .

Ke tla sebedisa di-povider tse ding, jwalo ka mama money, mukuru le shoprite cash send. Mme tsona, di netefalletsa hore o kgona ho romella tjhelete dinaheng tse ding ntle le tefo ya letho. Ha ebe tefo e le teng, ha se tefo e e kgolo haholo. Kapa e ditjeho tse hodimo haholo.

Ke utlwa bohloko haholo ha ke lokela ho rekisa koloi eo ke tsebileng koloi ka lebaka la yona. Koloi eo e leng hore kgale ke hahlaula dithota le yona. Empa ka dinako tse ding, hore tse ding tsa dintho di tsebe ho qaleha, ho hlokeha hore tse ding di fele. Ke ka hoo ke tla arohana le yona koloi ena ya ka ya bobedi, hore ya pele hore.

Ke utlwa bohloko haholo ha ke lokela arohana le koloi ena ya ka. Hobane ke yona koloi eo ke tsebileng hore koloi ke eng ka yona. Empa ka dinako tse ding, hore dintho tse ding di tsebe ho qaleha, tse ding di lokela ho fela. Ke ka hoo hore ke fumane koloi ya bobedi, ke tla arohana le koloi ena ya ka ya pele. Haholo jwang ebile ha e le hore ena ya bobedi e na le dintho tse ngata tseo e leng hore ya pele e ne sena tsona.

Ke fane ka buka ya ka ya ditefo moo ke bontshang teng hore ke na le kgwebo. Mme batho ba lefatsheng teng. Ke fane ka buka eo e le yona e bontshang e le bopaki ba hore ke fumana tjhelete mehla le matsatsi.

Eya, ke tla e amohela. Hobane hona ho bolela hore, ke tla be ke se ke lefa mokitlane o le mong kgwedi le kgwedi. Ha ke sa tla lefa mokitlane e mengata e fapaneng kgwedi le kgwedi. Hona ho tla etsa hore sekoloto sa ka se theohe ka pelenyana ebile ha bobebe. Ebile ha se e le mokitlane o le mong fela, di tswalo le tsona tseo ke di patalang di tla hafowa.

Stokvel sa ho qala kgwebo. Batjha ba ka kgona ho bula stokvel sa ho qala kgwebo ka tjhelete. Ho na ho tla thusa batjha ba ba ngata hore ba be na le mosebetsi, ba be le tsela eo ba ikenyetsa tjhelete ka bo bona. Mme ebile e be bathehi ba mosebetsi.